Imidlalo yendabuko ikhumbuza abantu umlando walapha abasuka khona, ingakho ubona ukuthi uma abantu kunemidlalo yesintu baphuma ngobuningi babo, ngoba leyo mdlalo ibakhumbuza umlando wokuthi basukaphi, nemvelaphi yabo. Kanti uthola ukuthi le eminye imidlalo eyokujabula nje kuphela, and ayinazo izifundo thizeni eba nazo, kanti le imidlalo yesintu, eminye yayo ihamba nokwakha usiko nezifundiso okunye kusuke kukhulunywa ngazo ukufundisa intsha nokuziphatha.

Kubalulekile ukuthi izikole ziqinisekise ukuthi abafundi bonke bathole amakhodi ezemidlalo ahlukahlukene ngokulingana, kungabhekwa nokuthi ubulili buthini, noma umuntu usuka ekhaya elinothe kanjani. Lokho kusiza ngokuthi, kukwazi ukubonakala ikhono langempela abafundi abanalo, ngoba kuyenzeka ukuthi umuntu wesifazane abe nekhono lokudlala ibhola lomphebezo phecelezi i-tennis, agcine esehamba amazwe. Nomuntu wesilisa abe strong kakhulu kwibhola leli phecelezi ekuthiwa i-netball. Kubalulekile ukuthi onke amakhodi abafundi bonke bawathole ngokulingana, uthola ikhono langempela umfundi.

Imithelela emibi ngemidlalo nokuqhudelana kwezikole, ukufaka izingane under iphresha, noma ingcindezi yokuthi kumele ziwine, lokhu okungakhoza ukuthi izingane zigcine ziba ne-stress nokucabanga kakhulu. Okunye futhi okungenzeka ukuthi kube khona ukulimala ngenxa yokuthi izingane mhlampe aziziqeqeshanga kahle, phecelezi injuries. Izingane gcine zingasafiki esikoleni gcine sezilova zingatholi imfundo eyanele. Okunye okungenzeka ukuthi uthole ukuthi.

Kuyabonakala manje ukuthi abantu abaningi baveza amavidiyo abo ezinkundleni zokuxhumana okubenzela inzuzo yemali. Abanye abantu abanye amathalente abo abazalwe nawo abadingi nokuthi babe nenhlanhla, kodwa baveze amathalente abo. Abanye baba osomahlaya, abanye bakhangisa ngamathalente abo ezinkundleni benze imali. La mavidiyo akhombisa ukuthi awudingi ukuthi uze ube ne-enjeli, kodwa ukuzimisela, nokukhombisa ikhono lakho wenze ividiyo, kuyakwenzela imali nenzuzo ezinkundleni zokuxhumana.

Kubalulekile ukuthi izikole ziqhakambisa ukuthi zibe namakhodi ahlukahlukene ezemidlalo. Lokhu kusiza ukuthi izingane zikwazi ukukhombisa amakhono azo. Imiqhudelwano efana nokuthi abantu bakhombise ubuhlakani babo, njengo-chess neminye yemidlalo eveza ubuhlakani kumele izikole zibe nawo lawo makhodi. Kungagxilwa kodwa kuphela emidlalweni evamile njengebhola, kubalulekile ukuthi izikole zikwazi ukufaka nemidlalo eminye namakhodi akhona nakwamanye amazwe. Loko kwenza ukuthi izingane zikwazi ukuyoqhudelana nakwamanye amazwe nezinye izingane zezikole ziveze ubuhlakani namakhono azo. Izikole zimele zenze ucwaningo ngemidlalo ehlukahlukene.